Kaneta, hikuva eswikolweni ku fanele ku xavisiwa swakudya leswi akaka miri. Hikuva naswona ku na vana va xikolo lava faneleke va dya swakudya leswi akaka miri leswi nga ta va pfuna eka tidyondzo ta vona loko va ha kula. Leswaku va kota ku tlhontlheka miehleketo ya vona yi pfuleka, naswona va kota ku twisisa loko va dyondza. Ku va va twisisa loko va dyondza etlilasini hikuva va dya swakudya leswi akaka miri, kumbe swakudya naswona leswi nga na mihandzu.

Ku ya hi vutivi bya mina, ku va vanhu va kota ku sivela HIV va fanerile ku ti sirhelela eka swa timhaka ta masangu, kumbe va tshika timhaka ta masangu loko va nga swi koti ku ti sirhelela. Naswona va fanerile ku ti sirhelela loko va karhi va endla timhaka ta masangu, kumbe va ya eswi eswi eswibedhlele laha va nga ta kuma maphilisi lama vuriwaka PrEP, lama sivelaka xitsongwatsongwana xa HIV.

Ndzi vona swi nga ri kahle. Ndzi vona swi nga ri kahle hikuva, leswi vuriwaka hi vanhu va khale kumbe vakokwana va khale kumbe lava va nga kula hi ndhavuko, va na vutivi eka mahanyelo. Na leswi swi fanerile swi endliwa na leswi faneleke swi nga endliwi hikuva va tiyisile loko va ku, loko u endla swilo u nga landzeleli milawu ya ndhavuko ku na leswi nga ta yila.

Ka mali hi Donald Trump swi ta endla leswaku mirhi ya HIV wu nga fikeleli vanhu vo tala eAfrika-Dzonga. Va kona lava vo tala va nga ta ku a va nga koti ku tshunguleka hi timhaka ta swona naswona swi ta endla leswaku xitsongwatsongwana xa HIV xi hangalaka hi ntalo etikweni ra Afrika-Dzonga.

Tinxaka ta mfukuzana, wo sungula, i mfukuzana wa mavele. Wa vumbirhi i mfukuzana wa mbilu. Wa vunharhu i mfukuzana wa byongo. Wa vumune i mfukuzana wa miri hinkwawo. Wa vunharhu i mfukuzana wa mahawu.

Hileswaku va byeletela vanhu a mpfuno wa mirhi ya vuxisi, laha swi fikelaka swi endla leswaku va ti kuma va va byela vanhu na mahungu lama kalaka ma nga ri ki ntiyiso hi mirhi ya vuxisi. Leswi endlaka leswaku vanhu va kota ku xava swinene hikuva va tivile vunwa ra vona, ku ya hi hi ntirho wa miri wa vuxisi eka vona.

Hileswaku vatsoniwa va le matikoxikaya, va fanerile ku tekeriwa enhlokweni na vona hi mfumo wa Afrika-Dzonga, lowu nga ta pfunetana na ku va tekela enhlokweni hi ku va xavela ti-wheelchair leti nga ta va pfuna ku fambafamba hi tona. Naswona va fanerile ku nyikiwa mali kumbe muholo wa n'hweti yin'wana na yin'wana leyi nga ta pfuneta eka swiphiqo leswi va hlanganaka naswona masiku hinkwawo. Naswona va fanerile vatsoniwa lava le matikoxikaya va ringana na lava va tshamaka emadorobeni, hileswaku hinkwavo i vanhu naswona va tsoniwe kufana va fanerile ku nyikiwa timfanelo leti fanaka.

Hi vonelo ra mina ndzi vona onge loko ko endliwa swibedhlele swo tala kumbe titliliniki to tala, vanhu swi ta endla leswaku va hunguteka ku tala eswibedhlele na le titliliniki. Hileswaku mfumo wu fanele wu fanerile u ndlandlamuxa swibedhlele na titliliniki leswaku vanhu va kota ku pfuneka hi nkarhi. Hikuva van'wani va lova kumbe va nga koti ku pfuneka hi nkarhi hikokwalaho ka ku tala eka swibedhlele na titliliniki. Loko ko endliwa titliliniki to tala na swibedhlele swo tala, swi nga endla leswaku vanhu va pfuneka eka xiphiqo lexi.

Ku va fanerile ku famba va endla vulavisisi eka vanhu lava xavisaka mimirhi ya rihanyo hikokwalaho ka vo hinkwavo ka vona. Naswona va fanerile un'wana na un'wana loyi a xavisaka a miri wa rihanyo, u fanerile a va na mpfumelelo, a va na papila ra ra mpfumelelo leswaku a kota ku xavisa naswona swi fanerile swi tshikileriwile a nyikiwe mpfumelelo hi hi ndzawulo ya rihanyo lerikulu, leswaku u fanerile ku endla a bindzu ro xavisa mimirhi yo ya vu xi ya vuxisi.

Swi ta endla leswaku hi rin'wana ra masiku u nga ha vi na ndyangu, naswona swi ta endla swi ta ho swi ta onha endzeni ka wena leswaku swi va na ntshikelelo leswaku u nga ha bebuli na siku na rin'we hikokwalaho ka nayiti yo yo leha.

Fanele ku teka magoza lawa ku lulamisa leswaku xi ku lulamisa xiphiqo xa leswaku swibedhlele swi nga ha tali ku tlula mpimo. Mfumo wu fanerile ku endla mitirho yo tala eswibedhlele, leyi nga ta endla vanhu va thoriwa va kuma mitirho yo hatlisa va pfuna vanhu. Xa vumbirhi mfumo wu fanerile ku aka swibedhlele kumbe titliliniki, leti nga ta kota ku pfuna vanhu vo tala hi nkarhi wun'we naswona va hatla va pfuneka.

Ku taleriwile mitirho ku ta rile mitirho swinene ku tlula etindhawini ta le makaya. Naswona vanhu va kota ku hatla va pfuneka hi vukorhokeri bya tinghozi emadorobeni ku tlula emakaya.

Hileswaku hikokwalaho ku ya hi bibele, bibele yi hlamusela leswaku wanuna i nhloko ya muti, leswaku hi yena a fanerile a vona xin'wana na xin'wana xa muti naswona wanuna u nyikiwile matimba ya ku tiyisela xiyimo xin'wana na xin'wana, u fanerile a tiya, a tiyisela, a tlhela a tiya, a tiyisela xiyimo xin'wana na xin'wana lexi a hlanganaka na xona ku tlula wasati. Hi leswo swi vuriwaka leswaku wanuna u fanerile a nga rili, kambe u fanerile a tiyisela xiyimo xin'wana na xin'wana lexi a hlanganaka na xona hikuva i wanuna. Wanuna u fanerile ku tiyisela hambi swi tika.

Hi kombela ku khomeriwa eka leswi swi nga endleka eka wena, a swi sunguli hi wena. Naswona hi ta endla vulavisisi ka munhu loyi a nga ku pfinya naswona hi ta endla leswaku u pfuneka swinene, mhaka leyi hi ta yisa mahlweni titwe u chavelelekile a swi sunguli hi wena.

I ntirho wa kahle swinene ku ponisa vutomi bya vanhu. Onge Xikwembu xi nga n'wi pfuna xi mi engetelela vutomi bya n'wina byi ya mahlweni. Naswona xi mi katekisa leswaku na n'wina mi hanya ku ya emahlweni hileswaku mi ponisa vutomi bya van'wana vanhu.

Va ta wu kota ku hunguteka eswibedhlele kumbe etitliliniki, ku rindza nkarhi wo leha ku va va kota ku pfuneka. Leswi swi ta endla leswaku va hatla va pfuneka hi nkarhi naswona swi swi ta va pfuna leswaku va hunguteriwa ntirho wo suka wo suka emakaya ya vona va ya titliniki. Hileswaku va dyuharile, van'wanyana a va ha swi koti na ku famba. Swi ta swi ta pfuna swinene eka vadyuhari.

Ndzi ehleketa leswaku va nga papalata mhaka leyi hi ku ka va nga i yingiseli timhaka to byeriwa hi vanhu lava va dumeke, naswona vanhu lava tivekaka hikuva va tirhisa vona ku xisa vanhu, na ku va khorwisa mavunwa.

I ntiyiso vunyingi bya vanhu lava karhatekeke emiehleketweni i vavanuna, hikuva vavanuna va endla swilo swo homboloka loko va ha kula van'wani va tshika xikolo va endlela ku famba va yivela van'wana. Leswi endlaka leswaku vanhu va va loya, va va phuntisa emiehleketweni va karhateka emiehleketweni ya vona. Hikokwalaho ku tale va vaxinuna vo tala lava nga karhateka emihle emiehleketweni, ku tlula vaxisati hikuva vavanuna a va ti ka qavangheli kambe va endla swilo hi ku endlela ku kuma mali.

Ku endliwa minkhuvo ya vakokwani lava nga lova khale, leswaku va hi vona va kotaka ku nyika vanhu lava hanyaka milawu na tindlela leti va faneleke va hanya hi tona. Se va endla minkhuvo ya vakokwani lava nga lova va khale lava nga hi siya. Na leswo tivisa vantshwa mahanyelo ya leswi va fanekele va hanyisisa xiswona, ku kota ku va kota ku humelela eka swa timali na ku hlantswiwa mabadi ya vona.

Xikolo xi nga dyondzisa vana va xikolo na mindyangu ya vona hi ndlela leyi ya ku dyondzisa leswaku swakudya hi swihi swakudya leswi faneleke va dya swona naswona hi swihi swakudya leswi faneleke swi ku dyiwa hi vana lava va ha kulaka naswona va lava va ka ku antswisa tidyondzo ta vona eswikolweni. Leswi nga ta va pfuna ku va tshama va hlantsweke miehleketo ya vona, ku tshama va ri ku dyondzeni.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va va faka vutomi bya vona enghozini. Hileswaku maphilisi lava va va xavaka ma nga ri enawini, a wa kamberiwangi ya endla ya endleka ya nga ambe ya nga kamberiwangi kumbe ya va ya kamberiwile, kambe na hambiswiritano va faka vutomi bya vona enghozini. Hikokwalaho va ta ti kuma va va heleriwe hi vutomi bya vona hi ku famba va xava maphilisi lama ya kalaka ya nga ri nawini. Hikuva mfumo loko wu nga ya fakanga enawini swi vula leswaku a ya fanelanga ya xavisiwa, a ma kahle emirini wa munhu.

Ina, swa laveka leswaku ni ti hlanganisa na vona ndzi va byela mahungu lawa, leswaku na vona va ti langutisa naswona leswaku va swi tiva leswaku na vona swi nga endleka va va va ri na yona leswi nga ta pfuna leswaku va hatla va kuma ku pfuniwa. Swi na nkoka leswaku va ta hatla va kota ku pfuniwa, ku fana na mina ni nga hatla ni swi vona ni va tivisa. Ni endlela leswaku va ta kota ku hatla va pfuneka va ya etitliliniki kumbe eswibedhlele laha va nga ta nyikiwa a ntshikelelo wa ku pfuniwa hi madokodela kumbe tinese.

Murhi wa xintu lowu ndzi wu tivaka i murhi wa ximilana xa mbangi lowu pfunetaka ku horisa nhloko ya munhu loko yi pandza.

Timhaka to kala mali swi endla leswaku rihanyo ra munhu a tshama a ehleketa kumbe a tshama a tsanile a nga tsakangi hileswaku u pfumaleka ku endla leswi a lavaka swona hi nkarhi wa yena hi ku pfumaleka ka mali naswona swi tisa vusweti leswi endlaka leswaku miehleketo ya yena yi onhaka swinene a tshama a tsanile.

Mhaka ya ku endla xihlawuhlawu eka vanhu lava va ehleketeleriwaka ku va na HIV yi nga herisiwa hi ndlela leyi leswaku un'wana na un'wana lweyi a ehleketelelaka un'wana u fanerile a n'wi tshinelela a n'wi yisa ekusuhi na xibedhlele laha a nga ta kamberiwa leswaku hakunene i na byona ke naswona a swi kahle leswaku ehleketelela vanhu munhu a tlhela a swi vulavula eka van'wani hileswaku swi onha vanhu emoyeni leswi nga hetelelaka swi va endla va ti dlaya.

Switandzhaku swa nkarhi wo leha swa COVID-19 hi leswi endlaka leswaku u khohlola swinene naswona u pandziwa hi nhloko leswi hetelelaka swi endla miri wa wena wu tshama wu hisa swinene.

Tanihi va ndyangu hi nga n'wi tshega hileswaku a tiyiseli a swi sunguli hi yena naswona u ta kuma timali ta yena ta patu leti a nga endlaka leswaku a lulamisa milenge a fakela milenge yin'wanyani nakambe naswona a nga sapotiwa hi rirhandzu na nseketelo lowukulu swinene leswaku a titwa a ri kahle emoyeni.

Leswi humelelaka loko munhu a tlula milawu ya quarantine hileswaku u ta famba a tluleta van'wanyana mavabyi lama a nga na wona ya COVID-19 leswi endlaka leswaku xitsongwatsongwana lexi xi tlulela eka vanhu vo tala swinene hileswaku munhu a nga landzelelanga milawu ya quarantine.

Xikolo xi nga pfuna vana lava nga dyeki hi nkarhi phamela hi ku veni xi endla leswaku xi va na mpfumelelano na mfumo wa leswaku va ta va pfuna njhani vana vo ka va nga dyi hi nkarhi wa ku dya leswaku na vona va ti kuma va dyile naswona va fanekele va nyikiwa swakudya leswi nga kahle leswi akaka miri.

E-e a swi antswi hikuva swi basisi swa mavoko swona swi hlantswa mavoko naswona swi susa switsongwatsongwani leswaku mavoko ya wena ya tshama ya basile.

Loko muhlekisani wa mina wo u na HIV ndzi nga ya mahlweni na vuxaka na yena naswona leswi ndzi nga swi endlaka ndzi ta ya etliliniki ndzi ya kuma maphilisi lama vuriwaka PrEP lama nga ta ndzi sirhelela mina tanihi munhu wa yena kumbe muhlekisani wa yena leswaku ndzi nga kumi xitsongwatsongwana xa HIV.

Ina wa pfuneka hi laha u lavaka kona hikuva loko va ku rhume u ya eka xibedhlele xo karhi nakona loko u fika kona va ku rhumela eka xibedhlele xo karhi hileswaku a va na ntokoto kumbe vutivi wa ku ku pfuna eka xiphiqo lexi u nga tisa hi xona exibedhlele se va lava u ya eka xibedhlele lexi u nga ta kota ku pfuneka eka xona naswona u ta hetelela u pfunekile.

Hi ku vona ka mina ndzi vona ku hlamba ka mavoko hi ku tirhisa sanitizer hi nkarhi wa vuvabyi bya COVID-19 swi hungutile kunene xitsongwatsongwana hikuva so sanitizer yi pfuneta ku hunguta switsongwatsongwana emavokweni laha COVID-19 a wu a yi kumeka yi hi khoma hi timhaka ta switsongwatsongwana emavokweni ya hina.

Ndzi ve tshama ndzi hlangana na xinavetiso xo tshungula vuvabyi hi xihatla eswitarateni swa le kaya laha ndzi tshamaka kona naswona swinavetiso leswi hi ku vona ka mina a swi na mpfumelelo wo ku veni swi xavisiwa naswona va tiyisisa leswaku mimirhi leyi hi yona yi hanyisaka vuvabyi hi xihatla swinene.

Tanihi muongori ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va tsutsumeli exibedhlele va kota ku kambela vuvabyi bya HIV va nga se endla timhaka ta masangu leswi nga ta va sirhelela eka vuvabyi bya HIV.

Vuvabyi bya chicken pox byi tshunguriwa hi ndhavuko na ximanguva lulawa hi ndlela ya ku tirhisa mimirhi ya xintu leyi tirhisiwaka ku tshungula vuvabyi lebyi.

Hi mavonele ya mina ndzi vona swi bihile swinene ku va wanuna a nga yimbanga hileswaku loko wanuna a nga yimbanga u hatlisela ku khoma mavabyi man'wana na man'wanyani hi vununa bya yena.

Hi ku vona ka mina loyi ndzi vonaka a fanerile ku vulavula hi family planning i n'wana wa xinuna hileswaku n'wana wa xinuna hi yena a kurisaka muti endyangwini.

Vanhu va fanekele va swi tiva hi ndlela leyi leswaku dokodela wo karhi a nga le nawini va fanerile ku swi tiva hi loko dokodela a hava xikhadana xo tsariwa a degree ya yena leyi a nga a nga yi dyondzela yi nga tsariwa leswaku hikanene i dokodela na.

Nkoka wa switimindzilo etikweni wu pfuneta leswaku ku hunguta a nghozi leyi nga tshukaka yi endleka ya ku veni ka ku tshwa ka ndhawu kumbe ka tiyindlu ta vanhu.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge mali ya mpfuneto leyi kumiwaka hi vatsoniwa a yi fikeleli swilaveko swa yona hikuva van'wanyani va teka mali leyi va phuza mabyalwa naswona a va endli swilaveko leswi va tsandzekaka ku swi endla hi vutsoniwa bya vona.

Ku hambana ka vuvabyi bya chukele bya muhlovo wa one na two hileswaku vuvabyi bya chukele bya muhlovo wa two i vuvabyi lebyi kotaka ku tshunguleka kumbe lebyi byi kotaka ku hanyiseka byi endla munhu a hanya a ya mahlweni kambe eka muhlovo wa one vuvabyi bya chukele bya muhlovo wa one bya dlaya naswona munhu loko a fanele a ti hlayisa ka mihlovo leyi u fanerile ku ka a nga dyi ngopfu leswi nga na chukele naswona a nga dyi swa ku kala chukele hi nkarhi wun'we kambe u fanerile a nga tateli chukele swinene.

Vatirhi kuloni ndzi kombela hi ya tlhavela a nayiti ya ku sivela COVID-19 leswi swi ta pfuna leswaku hi sirhelela a vana kumbe vanhu hinkwavo laha misaveni ni leswaku vutomi byi ya mahlweni hikuva loko mi nga lavi ku tlhava hi n'wina mi nga ta khomiwa hi mavabyi leswi nga ta endla leswaku mi tluleta van'wani vanhu vuvabyi bya COVID-19.

Vukorhokerhi lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simikiweke emakaya hi xitalo i vukorhokeri bya le tikerekeni vukorhokeri bya xikolo kumbe vukorhokeri bya home affairs kumbe vukorhokeri bya lebyi tirhaka ku korhokera kumbe ku katsakanya eka nhlayiso lowu simekaka emakaya.

Switandzhaku leswi tolovelekeke leswi vanhu lavakulu lava dyuhaleke va langutanaka na swona loko va ha n'wa miri, hileswaku va karhala matsolo ya vona naswona va karhala nhlana laha va fambaka va goveke emihlanyana naswona laha va lolohaka swinene ku tlakusa milenge ya vona ku famba.

Minongonoko ya ku hunguta mali ya tikhemisi yi pfuna swinene eka ku hunguta ku durha ka mirhi hikuva minongonoko ya ku hunguta mali hi yona yi endlaka leswaku vanhu va hatla va hanya ku tlula loko va tshamela ku ya xava mimirhi, leswi nga va nga ta va hetela mali ya vona.

Ina hi ku vona ka mina ndzi vona onge vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa swinene hikuva tin'anga na titliliniki va tirha ntirho wa ku yelana hi ndlela yo hambana.

Ndzi vona swilulamile ku va ku tirhisiwa swidzidziharisi hi ndlela yo biha eka ka mavabyi ya miehleketo, hikuva swi pfuneta leswaku vanhu lava va kalaka va nga na hanyaka kahle emiehleketweni leswaku va tshamiseka naswona va kota ku hanya kahle swi va endla va va kahle hi nkarhi wolowo.

Ku cinca swi ri na nkoka swinene hikuva eka swiyimo swa mirhi ya vuvabyi swa pfuneta swinene ngopfungopfu loko swi ta eka vuvabyi bya dementia, swi pfuna leswaku vakhegula kumbe vanhu lava dyuhaleke va kota ku pfuneka swinene.

Xiave xa vuhangalasi bya mahungu byi na ku tlanga lokukulu exivumbekweni xa ku lemukisa rihanyo ra miehleketo hileswaku xi endla leswaku vanhu va nga va va na vutivi bya mahungu leswaku va fanekele va hanyisa ku yini emiehleketweni ya vona.

Hi ku twisisa ka mina mhaka leyi va ngo i home based i mhaka leyi pfunaka vadyuhari kumbe swisiwana kumbe vatsoniwa, naswona yi va pfuna hi ndlela ya kahle swinene hikuva yi endla vanhu lava tsoniweke kumbe vadyuhari emugangeni leswaku va titwa va amukelekile hi ndlela leyi va nga hi xiswona.

Ntirho lowu muendli wa mirhi etikhemisini wu endlaka eku lawuleni ka switandzhaku swa miri, hileswaku va tsala eka mirhi wun'wana na wun'wana switandzhaku kumbe mbuyelo wa loko u tirhisa miri wa vona.

Hi leswaku rihanyo ra le kaya ri na nkoka ku tlula eka rihanyo ra rixaka hi ku kurisa a rihanyo ra rixaka kumbe hi ku kulisa rixaka ku ri andza ri ya emahlweni.

Hi leswaku mirhi wa miehleketo hileswaku mirhi yi tshungula ntshikelelo wa mianakanyo, i ya lava nghohe vo basa ntsena naswona leswi kotaka ku pfuna van'wana na van'wana lava tikiseliwaka hi mianakanyo kumbe hi mavabyi ya miehleketo leswaku va hanya kahle.

Swi na nkoka swinene ku va u vika switandzhaku swa mirhi eka madokodela hi ku hatlisa hikuva swi pfuna wena leswaku u hatla u hanyisiwa loko swin'wanyani swo ka swi nga fambi kahle emirini wa wena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tsundzuki leswaku mirhi lowu a wo kumeka nsinyeni kumbe a wu ni ku fana na mpfula, kambe wo endliwa hi vanhu lava nga swi dyondzela lava na vona va lavaka ku hola mali loko va endla mirhi leyi.

Va fanerile va va na xiave kumbe ku tihlanganisi na vaakinkulu va Afrika-Dzonga kumbe vaakinkulu va rixaka, lava nga ta pfuneta leswaku mirhi yi nga heli eka titliliniki ta le makaya yi tshama yi ri kona hikuva hi laha ku nga tala vadyuhari swinene kumbe laha ku talaka vanhu lava va xanisekaka hi swa miri wa vona.

Ndzi vona swi fanerile swinene hikuva vadyuhari a kumbe vatsoniwa a vo yo ti lavela vutomi lebyi va hanyaka byona hileswaku va fanerile ku hanya vutomi bya xiyimo xa le henhla swinene, hikuva leswi va hlanganeke na swona kumbe xiyimo lexi va hlanganaka na xona a va yo ti navela a va yo ti lavela kambe swi yo endleka swi yo tiendlekela ku ya hi vutomi lebyi byi nga hi xiswona.

Munghana wa mina ndza ku hlohletela leswaku a hi fambi hi lava ku pfuniwa eka ntshikelelo wa wena wa miehleketo leswaku u ta kota ku vuyelela naswona u hanya vutomi bya kahle lebyi a wu hanya byona ekusunguleni.

Mindyangu yi nga va seketela hi ndlela ya kahle swinene vavabyi lava dyuhaleke lava langutanaka na switandzhaku swo biha swa miri, yi nga va hlayisa yi va nakekela yi va endlela xin'wana na xin'wana lexi va lavaka xona leswaku na vona va titwa va amukelekile ku ya hi leswi va nga hi xiswona.

Ku durha ka mirhi lo ku tlakukeke ku nga ri khumba ngopfu rihanyo ro karhi nkarhi wo leha hileswaku swi ta endla leswaku vanhu va durheliwa swinene loko va lava ku xava va mirhi leswi nga ta endla leswaku van'wani va nga fikeleli ku xava mirhi lowu, va ta hetelela va tikuma va vabya hikuva va nga koti ku xava mirhi lowu ku kota ku hanyisa rihanyo ra vona.

Hi ntolovelo swi teka nkarhi wa ku fikela three wa mavhiki na four wa masiku ku va miri wa munhu wu hunguta ku vilela hi ku kombisa vuyelelo leswaku u fanekele a hanya kahle, naswona u fanekele a hanyisa ku yini a tshika ku vilela.

Swakudya swi nga pfuneta swinene hi ku hunguta leswaku munhu u fanelerile ku dya swakudya leswi akaka miri wa yena naswona leswi nga ta pfuneta rihanyo ra yena leswaku a hanya nkarhi wo leha swinene.

Tanihi nhloko ya muti, ndzi nga endla leswaku va tshama va tsakile naswona ndzi nga va endlela xin'wana na xin'wana emutini wa mina leswaku va tshama va tsakile naswona va titwa va amukelekile.

Leswi sivelaka vanhu ku lava mpfuno eka timali ta rihanyo ra miehleketo hileswaku van'wanyana va va vo ta endlisa va endla leswi va endla onge valahlekeriwile hi miehleketo ya vona kambe va va va nga lahlekeriwanga hi miehleketo ya vona va va vo ti endlisa.

Ntshikelelo wa tintangha wu hoxa xandla eka ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha, hiloko munhu loko wa ha kula a hlangana na tintangha ta yena leti mu fakaka eka tindhawu to homboloka kumbe a ringesela mahanyelo yo biha ya tintangha ta yena laha a tikumaka a nghenelela timhaka ta ku dzaha swidzidziharisi no nwa byalwa.

Mavonelo man'wani lama hoxekeke mayelana na ku nwa mirhi ku hunguta ntshikelelo wa mianakanyo, hileswaku vanhu a va nakekeli rihanyo ra vona naswona van'wa mabyalwa va dzaha swidzidziharisi leswi va endlaka leswaku ku va na ntshikelelo wa miehleketo wa vona.

Ku pfumaleka ka switoko swa mirhi eswibedhlele swi engetela hi ndlela leyikulu ka ku titshega hi mirhi ya vuxisi hileswaku swi endla leswaku vanhu vo tala lava va faneleke ku landza mimirhi ya vona eswibedhlele, va hetelela va nga kumi mirhi eswibedhlele leswi va hetelelaka va e va endla xiboho xa ku va ta ya eka mirhi ya vuxisi, ku kota leswaku va kota ku pfuneka hileswaku exibedhlele switoko swa mirhi swi va swi pfumaleka hi nkarhi wolowo.

A nkoka wa leswaku vanhu lava tshamaka ematikoxikaya va kota ku kuma mimirhi yo ti hanyisa i ndlela leya leya leswaku mfumo wu fanerile ku va wu endla swibedhlele kumbe titliliniki ematikoxikaya, laha vanhu va nga ta tshamela ku ya kona loko va lava ku kambisisa rihanyo kumbe ku ti hanyisa ku kuma mimiri ya vona leyi va nga ta ti hanyisa eka yona ku ya hi muganga wa vona.

Hi leswaku va ndzawulo ya rihanyo va fanerile ku endla vulavisisi ya switandzhaku swa mirhi va nga se nyika vanhu lava va tekaka mimirhi ya vona eswibedhlele.